Tjo! Ke ile ka kopana le maemo a jwalo. Ke le hopola hantle letsatsi leo, ke felletsa mme wa motswalle wa ka. A kula haholo. Mme itse ha re fihla bookelong kapa sepetlele, re fumane mela e metelele. Bakudi ba le bangata ho sena dibethe. Mme le dingaka di sa fumanehe. Tharollo ebile hore re bue le mookamedi wa sepetlele. Yaba o re eletsa hore ha maemo a le jwalo, re founele one, one, two kapa one, zero, one, seven, one, one. Mme dinomoro tseo ke tsa koloi ya tshohanyetso. Ha re ka founela dinomoro tseo, ntho e nngwe le e nngwe e tla tsamaya ka tsela.

Ho ya ka pono ya ka. Ke nahana hore mekgwa e bobebe kapa e nepahetseng hore maqheku a rona a hopole ho nwa meriana ya bona. Ke hore leqheku le seke la dula le leng mme le dule le setloholo sa sona. Seo se tlo mo hopotsang nako le nako hore nkgono, ntatemoholo ke nako ya hore o nwe dipidisi.

Ke nahana jwalo ka Nthabiseng. Nka mo bolella hore motswalle wa ka ke kopa o ikele bookelong kapa o ikele clinic e haufi le wena. Mme o lo botsa batho ba nang le tsebo e felletseng. Ba badileng ka tsona dintho tsena.

Potso ena e ntle haholo hobane ho na le batho ba etsang seo, ba kopantshang meriana ya setho le ya sekgowa. Hoo ha wa nepa hohang. Ho sitisa kalafo ya sepetlele. Mme o etsa seo o se na tsebo. Ha o tsebe na meriana eo o e kopanya ka tsela e loketseng kapa haa.

Ke lokela ho hlompha boemo boo motho oo a leng ho bona. Mme ke tlameha ho bua le yena ka hlompho. Ke mo bolelle ke re, ntate, mme, kapa ausi, ho lokile o ka feta pele. Ke tla tla ke tla kamora hao.

Motho ha a le maemong ao a jwalo. Nka mo susumelletsa hore a ikamahanye le mekgatlo e ka mo ahang botjha. E ka mo susumelletsang hore a amohele maemo ao a leng ho ona.

Ke ka mo patalla motlakase kapa o ka mo rekela motlakase. Hobane ho bohlokwa ho ba le mabone. Ho bohlokwa hore nkgono kapa ntatemoholo a sekebe a ba lefifing. Ntlha ya bobedi, ke ka mo rekela dijo tsa bophelo tse tlo ahang mmele wa hae. Ho bohlokwa hore bo nkgono ba rona bo ntatemoholo ba rona, ba je dijo tse lokileng, tse ahang mmele ya bona. Hore ba dule ba na le matla, ba matlafetse ka nako tsohle.

Ho ya ka pono ya ka, ke nahana hore e teng mehato eo bashemane le bona ba lokelang ho e tsamaya kapa ho e bontshwa. Hore le bona ba tsebe ho nka boikarabelo. Ntlha ya pele, ba lokelwa ho rutwa e sale bana boikarabelo. Ho bontshwa ditlamorao kapa mathata a tlang le boimana. Ba lokela ho tshehetswa mme ba lokelwa ho rutwa le ka di thibela tse itseng hore ba sekebe ba ba le bana. Nako e soka e fihla.

Ho ya ka pono ya ka, hore motho a tsebe hore o na le lefu la kankere. Ke nahana ha motho, a se a sa ikutlwe hantle mmeleng. O lokela ho ema, a tsamaye a ye ngakeng a lo itekola hore na bothata ke eng. Mme ha ho fumananeha hore motho oo o na le bothata kapa o na le bolwetsi ba kankere. A seke a dieha ho latela ditaelo tsa ngaka, ho nka meriana eo ngaka a reng a e nke le ho itlhokomela.

Ho ruta batjha ka thobalano e bolokehileng. Ha se ho ba susumelletsa hore ba lo e etsa. Empa ke ho ba hlokomedisa hore thuto ke lefa, ho itlhokomela ke bophelo. Mme re lokela ho ruta batswadi ba rona, barutehi, matitjhere, hore re tlameha ho fetola tsela eo re nahanang ka yona hore ha re rutwa ka thobalano e bolokehileng, ho bolela eng. Re tlameha ho itlhokomela bohle, ho re re tobe kapa re seke ra ba le malwetse ana a seng a le mangata hana jwale. Re tlameha ho itlhokomela mme re tlameha ho ithuta mehla le matsatsi.

Ka pono ya ka, hore re fokotse batho ba tletseng dipetlele tsa mmuso. Ke nahana ke ka ha o ka matlafatsa dipetlelenyana tsa rona. Ke bua ka tsona di-clinic le di-mobile clinic. Hape ke nahana le hore ho rutwe setjhaba ka ho itlhokomela, ka ho ba le bophelo bo botle. Ke nahana hoo ho ka fokotsa batho ba tletseng dipetlele. Ha batho ba ka itlhokomela.

Ee, kea le tshehetsa lenaneo le jwalo. Mme ke bona e le ntho e ntle haholo hobane e ruta bana ba rona ka tsa temo, ho lema. Hore hosane ha a sa fumane mosebetsi, a dutse hae. A tsebe hore a ka kgona ho iphedisa ka ho jala. Mme e re dijalo tsa hae ha di se di hodile di le ntle. A tsebe hore o kgona ho di rekisetsa setjhaba.

Ha ke iphumana boemong bona. Mme ke fumana hore ke na le matla a ho thusa setjhaba sa heso. Ke ka ngola lengolo kapa tlaleho e potlakileng ka botlalo. Ntlha ya bobedi, ka ikopanya le ba Lefapha la tsa Bophelo. Ntlha ya boraro, ka batla tharollo ya nakwanyana ho thusa bahai ba heso.

Dumelang, lebitso laka ke Mamello. Ke moahi wa Welkom, setjhabeng sa Hanipark. Ke founa mabapi le tlokotsi kapa bothata ba ho haella ha meriana. Batho ba rona ba setjhabeng ba kula, mme meriana ha e fumanehe. Ke ne ke batla ho tseba hore na re tlameha re etse jwang hore re fumane meriana ka potlako. E tla ba tataisang ho fihlela kgwedi e tlang.

Hlooho e bohloko, ho hema ka thata. Ho ikutlwa o phuthulohile. Ho se bone hantle mahlong.

Mona moo ke dulang teng. Motseng wa Welkom, ke laka ka utlwela ka lehae la maqheku. Mme e leka toropong. Ha ke batla ho isa ntatemoholo wa ka kapa ke isa nkgono wa ka, ke haufi. Ke a kgolwa ke ka nka metsotso e leshome hore re fihle lehaeng leo la maqheku.

Postpartum contraception, ke mokgwa kapa mekgwa e thusang basadi. E thusang basadi ka tsela e feng? Ka tsela ya hore basadi ba kgone ho ho itshireletsa ho ima. Hore ba seke ba ima nako ya bona e soka e fihla, kapa motho a so ikemisetse hore e ka ba moimana.

Dumelang batswadi, jwalo ka ha le tseba hore ke titjhere ya bana ba lona. Ke ne ke nahanne kapa ke bona ho le bohlokwa hore ke lebitse kopanong ya ka jeno. Ke tlo le tsebisa ka thuto e re tlo bang le yona le bana ba lona. Ke tlo ba ruta ka tsa thobalano. Lebaka ke le feng? Ke bona ho le ho le bohlokwa hore bana ba rona ba tsebe ka thobalano. Ba tsebe hore na thobalano ke eng? E etswa ke batho ba feng? E etswa ka nako e feng? O e etsa ha o le dilemong di feng?